Amatyeli amaninzi izikolo zasezilalini ziye zijongane nomcelimngeni wokunqongophala kwezixhobo nezakhiwo zemidlalo kwakunye nenkxasomali. Olu lulandelayo luluhlu lwemidlalo ethande ukunqongophala nengamelwanga kwizikolo zasezilalini. Yintenetya, zii-gymnastics, ukudada kwakunye nezinye.

Sihambile nabahlobo bam sabheka elwandle sayokhaba amanzi, sabethwa nayimpepho yolwandle. Besekulithuba noko sagqibela ukuchitha ixesha kunye. Sisukile ke elwandle sayokhangela into esiwa ngaphantsi kwempumlo kwezinye zeendawo ezingqonge ulwandle nezithengisa ukutya. Kulapho ke sithe satya ooni nooni, sincokola kamnandi sibalisa izinto zakudala, mzuzwana mzuzwana kutsho intswahla.

Siyaphuma siyobukela imiboniso bhanyabhanya kwindawo ebizwa ngokokuba yi-cinema ngabula makhumsha. Siphinde sihambe siyobukela izilwanyane endle, sifundise abantwana bethu ngeentlobo ntlobo zezilwanyane. Siyakwazi kanti nothatha uhambo olude siyobona amanye amalungu osapho apho sifika sonwabe kube mnandi. Siyahamba siyothenga iimpahla ezintsha, sigqibele ngoyotya kwiindawo ezikudidi oluphezulu.

Ewe, ukulima ngenye yendlela yokulolonga umzimba yaye oko kungaluncedo ekunciphiseni ixhala noxinzelelo lwengqondo. Ukulima kuluncedo nasekuqokeleleni iingcinga zakho kuba xa ulima ingqondo yakho iba kule nto uyenzayo. Ukubona izityalo zakho zihluma uvela ube nelunda ngumsebenzi wezandla zakho ngokungathi ufumene iwonga, naxa kufike ixesha lesivuno uncuma wedwa. Ivumba lomhlaba likwenzela uzive ngathi wena nendalo nibanye.

Ndingakhupha uTeboho Mokoena nongumdlali wasesuswini ndifake uRodrigo Fernandez oyinzalelwane yelizwekazi iSpain yaye udlalela iqela lebhola iManchester City. Ubonise isakhono sokukhusela nobuchule bokuhlasela ebaleni, nto leyo eyathi yamphumelelisa amawonga neembasa kwiBallon d'Or Award, enqunqela egoqweni abadlali abatshatsheleyo.

Ukufumaneka kwale midlalo kwizikolo zaselokishini kunganefuthe elihle lokunyusa izinga lempumelelo kubantwana abantsundu ngokuphathelene kwezemidlalo. Nantsi le midlalo, ngumbhoxo, yintenetya, kukudada, yibhola yomnyazi kwakunye nomdlalo weqakamba.

Ewe, ndinganguye umdlali weqakamba. Mna ndiyakwazi ukusebenza njengembumba yaye into yokusebenzisana nabantu ilula kum. Ndiqeqeshekile, xa ungumdlali weqakamba kufuneka ube nesimilo ebaleni nangaphandle kwebala. Xa ungumdlali weqakamba funeke uqine intliziyo yokumelana neemfuno zomzimba zalo mdlalo. Nam ke ndingumntu osemandleni. Amandla, imisipha nokunyamezela, mna ke sendisuka usebenza umsebenzi wamadoda ndiphatha nezinto ezinzima. Ukomelela, ndomelele mna yaye ndiyakwazi ukunyamezela.

Ndingakhupha uTeboho Mokoena umdlali wasesuswini ndifake uRodrigo Hernandez nongumdlali wasesuswini. Yinzalelwane yesizwekazi iSpain, udlalela iqela lebhola iManchester City. Ubonise isakhono sokukhusela nobuchule bokuhlasela ebaleni, nto leyo eyathi yamphumelelisa amawonga neembasa kwiBallon d'Or Award, enqunqela egoqweni abadlali abatshatsheleyo.